Ke utlwa ho ntse ho thwe batho ba lefa kgwedi le kgwedi empa ba bang ba re bona sena e se e ba bothata ho bona ka ha ditefo tsena di phahama selemo le selemo ho fihlella tabeng ya hore ha ba sa kgona le hore ba qhobeha ba nne ba patale ka lebaka la hore ntho ena e nyoloha kgwedi le kgwedi. Hape hee sa tlamehile a ba fumane thuso ho thwe ho tlameha ba lefe ka hodimo.

Eya, ke nnete ho ya ka moo ke tsebang. Banka e ya o charger ditjeho le ha o sa e sebedise.

Ho ya ka moo ke tsebang hore batho ba kgone ho bula account o ya setokofela, ba e tlilo hloka lebitso la setokofela, ba e tlilo hloka molaotheo wa stokvel a hape ba tlilo hloka boitsebiso ba ditho hape ba tlo hloka bopaki ba hore motho o dula hokae.

Potso ena e boima ebile e bohloko haholo hobane e amana le bophelo ba batho. Nna ho ya ka nna ho tseba le ho tseba wa ka dinomoro tsena di fumana ditulong tse fapaneng. Ekaba hona boitshepo ba ka malapa kapa metswalle hape ekaba ona hore ha ho hlokehe hore motho a be haufi le wena. Mehlala ya boitsebiso ya batho e ka utswa ko mabankeng, dikhampani tsa di-insurance kapa di-hotel moo re tlohelang di-ID etsa rona teng. Mmuso o lokela ho kenya melao e hlakileng mabapi le insurance fraud sena se tlo thusa batho haholo.

Ha kopo ya karete ya mokitlane e hanelwa hangata mokgahlelong wa pele ho kaba le mabaka a itseng a etsang hore banka kapa mokgatlo o hane ka kopo ya hao. Sena se bakwa ke tlhahisoleseding e sa feletseng kapa e fosahetseng hape se ka bakwa le ke moputso o fokolang kapa ho ona moputso wa ka mehla.

Mmangwane Forex ke kgutsufatso ya mantswe a reng foreign exchange e bolelang phetiso kapa kgwebisano ya tjhelete ya dinaha tse fapaneng. Mohlala, ke ona ho reka dollar ka ranta kapa ho e rekisa hape e meng ya mehlala ke hore batho ba rekela ho fumana phaello ka phapang ya ditheko.

Dumelang, ke kopa thuso ka theko eo ke e entseng ka tjhelete ya ka ya cellphone. Ke ne ke na le makgolo a mabedi mme ke rekile airtime ya leshome empa ke hlokometse hore ho tlositswe tjhelete e fetang eo ke e rekileng. Ke kopa ho utlwa hore na ke ditjeho di fe tse tlositsweng hobaneng le hore na ke hobaneng le sa ka la mphihlela ka molaetsa kapa temoso pele.

Motswalle haeba o batla hore o be le tjhelete ha o ntse o hola, kapa hona ho bolokela bana ba hao tjhelete bula account e seng feela ya ho boloka tjhelete motswalle, empa bula account ka ho boloka ka maikemisetso kapa ho fumana phaello, tlohela ho boloka tjhelete ka mokotleng feela. Sebedisa banka e fanang ka menyetla e mengata ya ho boloka tjhelete e tlo etsang hore tjhelete ya hao e mphahelle kapa hona ho tswala.

Ntho ena e bitswang ka UIF e bapala karolo e kgolo ho batho ba lahlehetsweng ke mesebetsi kapa bona ba felletsweng ke mesebetsi hobane e ya ba thusa ka ho ba lefa kapa hona ho ba fa tjhelete ho tle ba kgone hore ba qhobehe ka bophelo ba bona le ha ba se ba sa sebetse.

Nke ke be ka e amohela hobane ho ntse ho tshwana feela ke ntse ke e kgutlisetsa morao. Ho na le hore ke fetole boemo boo ke e leng ka hara bona ke ntse ke e kenya ka hara bona jwale nka se be ka amohela ntho e jwalo ho tshwana hore ke ntse ke e kgutlisetsa morao.